Ukubakho kweewebhusayithi zokusasaza umculo kunikezela amagcisa ithuba lokufikelela kubaphulaphuli abanintsi kwihlabathi liphela. Kwandisa ukuthengiswa komculo wabo kwaye kubavumela ukuba bafumane ingeniso entsha nangakumbi ngaphandle kokuxhomekeka kwirekhodi zenkampani.

Ndiza kuqinisekisa ukuba kukho unxibelelwano lweintanethi oluzinzileyo nolukhawulezayo. Ndinike izixhobo ezifanelelekileyo ezifana neelaptop okanye ithebulethi, ndilungise ixesha lokufunda elicwangcisiweyo kwaye ndincede abantwana ndikhokhelele ukufunda kokusebenzisa nabo xa kufuneka.

Amakhasi onxibelelwano anceda ukusondela iintsapho ezikude ngokwenza kube, kube lula ukudlulisa imiyalezo kunye neendaba, kodwa angabangela ukungaqondani nokunciphisa ixesha elichithwa ndawonye xa abantu bethelekisa ubukho bedijithali nobungokwenyani.

Irutha yeWi-Fi funeka ibekwe embindini wendlu kwindawo ephakamileyo neyivulekileyo kude nezintethelo ezifana neendonga ezinzima okanye izinto zesinyithi. Oku kunceda ukusasaza isignali ngokulinganayo kuyo yonke indawo. Kunciphisa ukuphazamiseka kwaye kuphucula umgangatho weWi-Fi kwigumbi ngalinye.

Ngokwesiqhelo ndisebenzisa malunga ne-two hundred ukuya kwi-three hundred kwi-data bundles ngenyanga kwaye ndisebenzisa kakhulu idatha kwi-intanethi yokujonga iividiyo, unxibelelwano lwentlalo kunye nokukhangela ulwazi.

Ndikhumbula umhlobo wam owasexhatshazwa kwi-intanethi xa kwavela iindawo zokubeka amagqabantshintshi angalunganga malunga nomboniso wakhe wezithombe. Abanye abantu bamgxeka ngokungafanelekanga besithi akanalo ikhono, nto eyamphosa kwintlungu enkulu nengqikweni. Waziva edandathekile, ephoxekile kwaye wayesoyika ukungena kwi-intanethi. Oku kwakubonisa ubunzima bokuxhatshazwa obungabonakaliyo kodwa okungaphumeleli kalula.

Ngenye imini ndandingaphakathi kwi-intanethi ndisebenzisa iWi-Fi ukwenza umsebenzi wokufunda xa kwaza kwacima umbane. Ngenxa yoko umsebenzi wam wema kwaye ndandingakwazi ukuqhubeka. Ndaxhasa ngefowuni yam, ngedatha ephathekayo ukuze ndiqhubeke nomsebenzi wam kwaye ndathatha isigqibo sokugcina umsebenzi wam rhoqo ukuze ndingaphulukani nawo kwakhona.

Ndingaziva ndidikiwe ndidumele kwaye ndingakhululekanga kuba andikwazanga ukwenza umsebenzi wam ngexesha ngenxa yezinto ezingalindelekanga. Oku kubangela uxinizelelo kunye nokuxhalaba malunga nokuhambisa umsebenzi ngexesha.

Ewe, ndicinga ukuba iWi-Fi yasimahla kwithala leencwadi iyakukhuthaza abafundi ukuba bachithe ixesha labo apho kuba baya kuba nendawo efanelekileyo nekhuselekileyo yokufunda, kunye nokufikelela kwi-intanethi yokufumana ulwazi. Oko kunceda abafundi baphucule izifundo zabo kwaye bakhuthazwe ukuba baphume kwikhaya elinokubakho ukuphazamiseka.

Ukuba izixhobo ezininzi zivunyelwa ngexabiso elifanayo kuya kwenza kube lula usapho lwam ukusebenzisa iinkozo ngaxeshanye ngaphandle kokuphazamiseka. Kuphucula amava kwaye kugcine imali.

Ukuchitha ixesha elinintsi kwi-social media emsebenzini kungakhokhelela ekunciphiseni imveliso, ukungagxili emsebenzini kunye nokuphazamiseka kwabanye abasebenzi.